Ndzi pfumela leswaku masiku lama phephahungu a ka ha ri na xiave ri tlangaku tanihileswi se ku nga na ku thekinoloji leyintshwa swi endla leswaku phephahungu ri nga ha vi na xiave ngopfu eka dyondzo ya ya ya hina tanihi hi vanhu va le Afrika-Dzonga.

Xo sungula lexi ndzi nga va hlamuselaka xona ndzi ta va hlamusela hi leswi router ya Wi-Fi yi endlaka leswaku swilo swi va swi olovile xiswona xin'wana lexi ndzi nga ta va hlamusela ndzi ta va hlamusela hi leswi va faneleke ku endlisa xiswona leswaku va kota ku kuma mpfumelelo wa leswaku va kota ku koneketa eka router leyiwani ku fana no va hlamusela xitempe hi xitempe xa leswaku va fanele ku endla njhani leswaku va kumeka va kha va koneketa router leyiwani.

Ndzi ta va hlamusela leswaku Wi-Fi ya mina loko yo ze yi koneketiwa na tifoni to tala yi sungula ku va yi nga ha tirhi kahle se lexi ni nga va endlelaka xona i ku ndzi nga kota ku va koneketa hi wun'we wun'we va endla leswi va endlaka hi minkarhi yo hambana hikuva loko va konekete hi nkarhi wun'we yi nge koti ku tirha kahle hikuva yi ta va yi kha yi tikiwa.

A ndzi ta byela un'wana na un'wana wa vakandziyisi va mahungu eka magazini ya mina leswaku mahungu man'wani na man'wani lama kumekaka ma kha ma kandziyisiwa ku fanele ku ve ku rhanga ma ya ma ya tiyisisiwa leswaku i mahungu lama nga na ntiyiso wo helela ku endlela leswaku ma nga kumeki ma ri mahungu lama ma vaka ma nga ri na ntiyiso ma kha ma yisiwa eka vaaki va tiko ra mina.

Ndzi endla leswaku swilo swin'wana na swin'wana leswi ndzi swi vekaka a swi kandziyeli timfanelo ta van'wana ende swi fanele swi va swi ri leswi swi va ku swi ri na nhlonipho eka vanhu van'wana tanihileswi ndzi pfumelaku leswaku nhlonipho i xilo xin'wana lexi nga na nkoka swinene loko munhu a ri karhi a endla xilo.

Ndzi pfumela leswaku ku va ku ri ndlela ya vona ya leswaku mahungu ma vona lava va ku va kha va ma kandziyisa ma va ma kha ma va nghenisela mali hikuva ko tsala swa mihlevo hi vanhu lava nga duma va nga va va nga koti ku nghenisa mali yo tala se ku va va kumeka va kha va tsala mahungu lama nga ri ku wona hi vanhu lava nga duma swi endla leswaku vanhu lava va va hlaya mahungu malawa va kokeka rinoko va lava ku hlaya ivi swi endla leswaku na vona va endla mali yo tala.

A ndzi ta yi tirhisa hi ku va ndzi endla ndzavisiso eka swilo leswi nga na nkoka ku fana no lavisisa hi hi hi mapfhumba ya mfumo wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lawa yi pulanaku ku ma tirhisa ku herisa vusweti na ni nga tlhela ni yi tirhisa ku lavana na ntirho hikuva loko ndzi ri na Wi-Fi ya mani na mani ndzi nga kota leswaku ndzi ya eka inthanete ndzi ya search-a mintirho yo hambanahambana leyi ndzi nga kumaka lowu va ku wu kha wu fambelana na leswi mina ni lavaka swona.

Munhu un'wana na un'wana ina u na vuhlayiseki bya xihundla mara vona va va va langute hi tlhelo ra ku va va endla tihlokomhaka ta mahungu hikuva loko wo loko wo languta munhu loyi a nga duma loko a khomiwile swi ta endla tinhlokomhaka ta mahungu swinene se leswi swi va swi ri swin'wani swa leswi va swi tirhisaka ku endla tinhlokomhaka ta mahungu na ku kuma attention ya vanhu leswaku va langutisa mahungu ya vona va tlhela va endla na mali hi mahungu lamawani.

Ndlela yo veka network ya Wi-Fi leyi i ku endla leswaku Wi-Fi ya wena yi na password leyi nga ta yi sirhelela yi nga ta sirhelela leswaku vanhu van'wani va nga koti ku yi connect-a loko wena u nga va nyiketanga yona.

Lexi va nga xi endlaka i ku na vona va fanele va sungula ku rhurhela eka swiyenge swa mabulo swa masiku lama swo fana na Facebook Telegram Twitter Instagram Tik-Tok na Whatsapp xin'wana va nga xi endlaka i ku va fanele ku sungula ku xavisa timagazini ta vona eka swiyenge swa mabindzu ya online swo fana na Takealot Amazon na tin'wani na tin'wani to tala tindhawu leti va nga kotaka ku xavisa ka tona leti na tona ti xavisaka hi ndlela ya xidijitali.

Ku cinci hikuva loko wo tsundzuka tifoni a ti ri kona khale na khale mara leti a ti ri kona eka nkarhi luwa wa khale a ku ri leti a ti kota leswaku hi nga kota ku foyinelana kambe eka leti nga kona eka nkarhi wa sweswi ti na swiyenge swa mabulo swo fana na vo Facebook Instagram Tik-Tok Whatsapp kambe leti ta khale tona a ti nga ri na swona swiyenge leswiwani swa mabulo swo fana na na vo Tik-Tok na vo Facebook.

Yi pfuna hi ku a wu nga yi ebenge ku tikuma u khu u ya fola tilayini to leha minkarhi yin'wani kambe u nghena ka appe ya wena ya bangi u tsala account number ya munhu waloye u lavaku ku n'wi sendela mali then u n'wi sendela swi nga zi swi teka nkarhi wo leha hikuva loko u send a mali hi epe a swi teki na timinetse to hundza khume swi hatlisa swinene.

Mbuyelo wa ku tirhisa AI i ku vadyondzi va swi kota leswaku loko va ri na ti-question ta xihatla leti va lavaku ku va va ri karhi va lava leswaku va kuma ku pfuneka hi xihatla va swi kota leswaku va tirhisa AI ku kuma tinhlamulo ta vona hi xihatla kambe ku biha ka yona hi loko se mi kuma vadyondzi van'wani va nga ha ti nyiki nkarhi wo focus-a eka ntirho wa vona kambe va tibyela leswaku vo to ya va ya tsala leswi va swi lavaka eka AI leswaku yi va nyiketa tinhlamulo leswi va ku swi nga ha tshamisekangi ngopfu swa swo biha hikuva swi ta endla leswaku vadyondzi kumbe swichudeni swi tikuma swi ri karhi hi swi lolowa ku endla ntirho wa swona wa xikolo kambe swi va swi ri karhi swi langutela leswaku AI ku va ku ri yona yi va ku yi ri karhi yi swi endlela ntirho lowuwani.

Ku ku rhekhoda ni vona ku ri swona leswi nga kahle hikuva loko u ri karhi u rhekhoda wa kota ku hlamusela mhaka ya wena hi ndlela leyi twisisekaku yi tlhela yo hi ndlela leyi yi nga ta endla leswaku loko mina ndzi kuma hungu ra wena ndzi ri twisisa swinene ku tlula loko ri tsaliwile kunene a hansi ndzi tlhela ndzi pfumela leswaku ku rhekhoda swi endla leswaku munhu a twisisa hi ku hi ku hi vuenti leswi swi va ku swi ri karhi swi vuliwa eka nkarhi walowo na ku kota ku twa leswi munhu a va ku a vulavurisaku xiswona leswi ndzi nga swi vulaku leswaku ku twa tone ya munhu waloye ku ri u va a kwatile kumbe u va a tsakile kumbe u va a ri xikarhi na loko a ri karhi a senda hungu rero.

Ndzi pfumela leswaku swi endla leswaku hi va na vutivi na ntokoto wa swilo leswi va ku swi ri karhi swi endleka laha a tikweni ra hina ni le matikweni ma le handle swi tlhela swi endla leswaku hi tshama hi ri karhi hi famba na minkarhi ya swilo hinkwaswo leswi va ku swi karhi swi endleka na loko ku va na thekinoloji yintshwa ha swi kota leswaku hi va na hina hi ri karhi hi famba na yona loko ku va ku ri na titrend-e tintshwa ha swi kota na hina ku va hi kha hi famba na tona hi nga ri karhi hi salela ndzhaku.

Ndzi pfumela leswaku a swi ta pfuna ngopfu leswaku vanhu va twisisa leswi swi va ku swi ri karhi swi tsaliwile no twisisa matirhiselo ya riqingho rero hikuva xikombiso vanhu lavakulu vo tala va tsandzeka ku tirhisa riqingho hi mhaka ku ri ri tirhisa ririmu ra xilungu leri vanhu vo tala lavakulu va nga ri ku na vutivi ngopfu bya rona ku fana na hina vantshwa se a swi ta pfuna hi ndlele yaleyo.

Hi na xigaza hi na lekompo hi na amapiano hi na house hi na hip hop-o kambe mina lowu ndzi wu tsakelaku ngopfu i tinsimu ta Xitsonga leti hi ti ku tinsimu ta xigaza hi tona leti ni ti tsakelaka ngopfu swinene na ta gospel hi tona na tona ni ti tsakelaku ngopfu swinene hi tinsimu leti ni va ku ni ri karhi loko ni tshamini ni va ku ni ri karhi ni yingisela tona.

Hayi a ndzi pfumeli leswaku swi nga va swi dlayile kumbe swi tise ku cinca hikuva loko ho languta va kona vanhu vo tala lava va ku va ri karhi va sungula ku yimbelela hi ka malembe ya vona lamatsongo van'wani va sungulaku va ha ri xikolweni so a ndzi pfumeli leswaku swi nga va swi tisi ku cinca kumbe ku dlaya mhaka ya vuyimbeleri nakatsongo.

Swi na nkoka hi mhaka ku ri swi ta endla leswaku ndzi tiva leswaku loko ku fika siku leri ndzi fanele ku va ndzi khome mali nakambe ya leswaku ndzi kota ku xava data yin'wani na leswaku ndzi nga heleliwi hi data ndzi va ndzi ri ndzi nga ri kona eka swiyenge swa mahungu swo fana na Facebook WhatsApp Instagram TikTok na swin'wana na swin'wana.

Pulani ya data leyi ndzi yi tivaka leyi yo xaveka swinene i pulani ya made for you eka MTN leyi ndzi va ka ndzi ri karhi ndzi kuma five gigi ya na nhlekani na five gigi ya namadyambu laha ti-data leti ti va ku ti ri ti ri karhi ta seven wa masiku leha ti va ku ti ri karhi ti endla fifty rand.

Ina swa koteka ku tirhisa top up ya data loko u ri karhi u fambafamba tanihileswi data yi nga ri ku na ndhawu yi kota ku kumeka a hi ri karhi yi tirha kun'wana na kun'wana ende u nga yi top up uri kun'wana na kun'wana.

A ti chipangi ku tlula ta matiko man'wana hikuva ko tala tipulatifomo letiwani ti va ti ri karhi ti tirhisa mali leyi ringaneke yi ringanaka ku va ku lo hambana ngopfu ti-currency leti va ku ti ri karhi ti tirha eka matiko lamawani ku va matiko mo hambanahambana.

Hayi ndzi nge yi lavi mina hi ku ya hi mina ndzi pfumela leswaku munhu wo antswa ku tlula thekinoloji leyi va ka yi ri kona kumbe thekinoloji leyi va ka yi ri karhi yi endliwa ma .

Mahungu lama ma va ku ma kandziyisiwile eka ti-digital digital news ri ma hlayisa mbangu hikuva munhu u kota ku eka riqingho kumbe tablet ya yena ku nga ri na leswaku u ta hikuva ko tala loko munhu a heta ku hlaya newspaper u ta yi siya kwalaha a hansi kumbe a yi cukumeta leswi endlaka leswaku u kumeka u ri karhi u thyakiseka.

Ina ti nga siveliwa hikuva a set-a tilimiti leswaku n'wana wa yena u fanele ku tirhisa ti-data to tanihi kwihi endzhaku a nga ha fanelanga ku va a tirhisa tin'wani lowu a ku a kotaka data yin'wana.

I mhaka ya kahle ku tlhela ku va mhaka yo biha ku ri mhaka yo biha loko munhu a ri karhi a tirhisa AI ka ntirho wa yena hinkwawo yena a nga ti nyiketi nkarhi wa leswaku a hlaya, loko ku ri munhu wo yi tirhisa leswaku yi n'wi pfuna hi swin'wana na swin'wana leswi ku va ku ri mhaka ya kahle kambe loko ku ri munhu u yi tirhisa leswaku yi n'wi tsalela ntirho hinkwawo ku va ku ri mhaka leyi va ka yi.

Ma endla leswaku vanhu va kota ku tiva leswaku swi ri karhi swi endleka ya ndhawu yeleyo hikuva a hinkwavo lava laha vanhu va va va ri karhi va tiva leswi endleka, kambe loko ku ri na maphephahungu swi endla leswaku vanhu va kumeka va ri karhi va kota tindhawu to karhi leswaku ku endleka yini.

Ina u nga avelana akhawunti ya wena na vanhu van'wana kambe u fanele u ya va ya endla leswaku mi kota ku avelana akhawunti leyiwani tanihileswi akhawunti leyi tivanaku yi tivekaku as joint account leyi va hi vanhu vambirhi.

Leswi swi va swi ri karhi swi endla leswaku mahungu lama va ku ma ri karhi ma tsariwa eka magazini yalawo ya va ma ri mahungu lama va ku ma ri na ntiyiso hikuva ku va ku ri mahungu lama ma ma ma tiyisisiwile ku tlhela ku va mahungu lama ku nga ta leswi nga tsariwa leswaku hi mpelampela mahungu lamawani i mahungu lama nga na ntiyiso.

Ndzi pfumela leswaku a swi va khumbanga ngopfu hi ndlela yo chavisa ku nga vi tanihileswi va kotaka leswaku va kandziyisa mahungu ma vona eka swiyenge swo fana na ti-Facebook na ti-Twitter laha va nga ku kandziyisa kona mahungu ya vona.

Ndzi pfumela leswaku hi nga tiyisisa hi ku hi tirhisa AI hi ndlela leyi va ku yi ri ka na hi ndlela leyi yi va ku hi ri karhi leswaku AI leyiwani yi va yi ri karhi njhani.

Swi endla leswaku information ya yena ka yi va yi ri karhi yi hlayisekile swinene hikuva loko u vekelangi password information ya wena information leyi va ka yi ri karhi yi nga hlayisekangi tanihileswi a nga kotaku leswaku a yi .